Thulaganyo ya go dira ditekanyetso le go rulaganya madi e akaretsa go rera leeto le go tlhokomela ditshenyegelo. Ditsela tse di ka thusang go fokotsa ditshenyegelo ke go tlhokomela ditirelo tse di thusang. Go dirisa ditirelo tsa e-hailing le gore rera leeto ka nako.

Ke tla apara diaparo tsa go khutsafalo, ka gore ke setso se se nkgothafaletsang go tlotla mo go fapaneng ga di kgatlholo, go boloka boikutlo jo bo botoka le go amogela nako ya go itumedisa.

Ke neela ka maikutlo a gore diaparo tsa setso di rotloetsa go tlotla setso le go supa boikokobetso. Fa diaparo tse dikhutshwane di dikgotlhang tsa go amega maikutlo a ga ba bangwe. Mo go babna ba segompieno go ka dira gore ba amogele go apara diaparo tse di khutshwane le go lebelela ba bangwe ka tsela ya tlotlo.

Ee, baTswana ba ka apara moaparo o mongwe wa setso jaaka leteisi le borokgwe jwa lesela. Le fa re santse re apara makgabe kgotsa diope re santse re bontsha setso sa rona ka maitshwaro, puo le tlotlo mme merafe e mengwe e tla re lemoga re le baTswana.

O tshwanetse gore o bo o le dingwaga di le supa gore o simolole sekolo sa setso ka gonne o tlabe o kgona go tlhaloganya dithuto le melao ya sekolo seo.

Go kopana ga botaki le mmino go tokafatsa setso segompieno ka go kopanya metlha ya bogologolo le ya gompieno. Ke rata a Sjava, ditiro tsa gagwe di gopola setso ka mmino o o nang le dipuo le dipina tsa Setswana le seZulu.

Ke rata bogobe le nama ya setso e leng tšhotlho ka gonne di gopotsa botshelo jwa kgale le monko o o monate.

Go ne go le bokete ka ntlha ya ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa ntlo, dijo le dipalangwa.

Ee, fashion-e ya segompieno e rotloetsa teka-tekano ka go sa kgaoganye ka bong mme e dumelana le metlha ya gompieno e amogelang di pharologanyo.

Motho o bonala a ikemiseditse lenyalo ka maitshwaro le boikarabelo. Setso se ne se akanya gore borre ke bona ba simololang kgato ya lenyalo.

Dipina tsa manyalo di tshameka ka tsela e e kgatlhisang. Di na le melodi le mantsho a a tshegetsang seemong. Dipina tse di tlwaelegileng ke tsa setso, mmino wa lerato le wa khutsafalo.

Ga ke bone go le botlhokwa gore batho ba batsho ba ketekete lenyalo la bona ba apere lesela le le sweu ka gore lesela le le sweu le supa setso sa batho ba ba sweu. Batho ba batsho ba ka keteka lenyalo la bona ka go apara moaparo wa bona wa setso go supa gore ba rata setso sa bona.

Ke ka rata ka bobedi ka gonne ke tlotla setso sa me le go amogela mekgwa ya Sekgowa.

Go tlhokega kgomo, dijo tsa setso, bojalwa le madi. Boitekanelo jwa madi bo farologana ka setso le sebaka.

Ee, ke rata dijo tsa setso ebile ke rutilwe ke batsadi ba me fa ke le mo dingwageng di le some le bongwe.

Dipina tsa kobamelo di nonotsha tumelo ya me, di nkgolaganya le setso le semoya, di tsosa maikutlo a borai le tebogo mme di boloka mekgwa ya semoya e tshela.

Ke tlhopile bogobe, nama le morogo ka gore ke dijo tsa setso tse di kgatlhang baeng.

Ke akanya gore diaparo tsa basadi di bontsha kgodiso ya setšhaba, maitshwaro a a solofetsweng le tlotlo ya botho jwa bone.

Ditshenyegelo tse di kwa godimo di baka kgatelelo le bolwetsi. Go lepa-lepana le tsone go akaretsa go rulaganya madi sentle le go tshela ka mokgwa o o botsalo.

Lelapa, lotso le setšhaba di ruta maitshwaro, mekgwa le dingwao. Di tiisa botsalano le boikgantsho mo setšhabeng.